Ewe, imidlalo edlalwayo kwisikolo endandifunda kuso yimidlalo enokonwatyelwa kuba yimidlalo esiyiqhelileyo ukuyibukela kumabonakude kwayo yiyo nemidlalo esiqhele ukuthi siyidlale xa sisemakhayeni ethu.

Ndingabacebisa ukuba bazibandakanye nokuzivocavoca, bazibandakanye nemidlalo yebhodi okanye bafune imisebenzi kwezo ndawo zikufuphi zikhoyo kwiindawo abahlala kuzo. Ezo zinto ke zingathi zibancede ukuba bahambise ixesha kwaye bazifumanele neemali ezisecaleni ukuba baye bayokhangela imisebenzi.

Kwindawo endihlala kuyo kuye kudlalwe imidlalo efana nebhola ekhatywayo nebhola yomnyazi. Yiyo ke imidlalo ekhoyo ngaphandle koko azikho, ayikho eminye imidlalo okanye izinto eziye zenziwe

Imidlalo engekhoyo yimidlalo yebhodi, yimidlalo yetenetya, umdlalo wokuqubha ayikho.

Ndibona ingumbono omhle kakhulu kuba imidlalo yebhodi iye ibancede abantwana iingqondo zabo zivuleke bakwazi ukucinga banzi bakwazi ukuba babe nezisombululo kwiingxaki zabo. Imidlalo yebhodi inceda ukuba abantu bakwazi ukucinga

Ndingathi ixesha lokudlalwa malinciphise kuba iqakamba iye idlale iiyure ezininzi. Loo nto indenza ndicinge ukuba abadlali inoba baye badinwe zezi-hours, zezi yure zingaka ezidlalwayo.

Ndingaqale ndenze imisebenzi yam yesikolo. Xa ndigqibile ukwenza umsebenzi wesikolo ndenze imisebenzi yasekhayeni, ndakugqiba ndandule ukuyodlala nabahlobo bam.

Kubalulekile ukuba uhlele zonke izinto oza kuzenza ngosuku, suku na usuku. Ndingaqale ndifunde ndandule ukwenza umsebenzi wasekhaya. Ndingacela nomntu omdala ukuba andincedise ukwenzela uba ndizokwazi ukukhawuleza ndigqibe msinyane ndenze nezinye izinto.

Ndingakhetha iqela lombhoxo kuba lelona qela endinothi lizimisela kakhulu kwaye liyayiphumelela imidlalo yalo emininzi. Lineendebe ngoku ezine zeWorld Cup. Ndingakhetha ukuchitha ixesha nalo. Nam ke ndingumntu oyithandayo kakhulu ibhola yombhoxo.

Into ebalulekileyo kule mihla siphila kuyo kukwenza imali kuba imisebenzi inqabile kwaye naxa ikhona imisebenzi imali ayoneli ngoku ke kubalulekile ukuba nakulo misebenzi yozonwabisa ukwazi ukuba uyisebenzise ukuze ufumane imali. Noko kuba ngcono xa usenza into ekonwabisayo kwaye ezakunika imali ecaleni.

Ndingathi ukuba makususwe lo mthetho kuthiwa yi-handball kuba ke i-handball iye yenzeke ayenzeki kuba umntu efuna ukuyenza amaxesha amanintsi. Iyenzeka kuba ke ibhola iye ikhatywe iziyele esandleni. Ndingathi ukuba makususwe yona.

Ndingabacebisa ukuba bazilolonge babe neqela labo abazilolonga kulo. Enye into endinobacebisa kukuba badlale umdlalo okuthiwa yi-netball okanye badlale imidlalo yebhodi, apho ke bazokwazi uba iinkqubo zabo zikwazi ukucinga ezinye izinto.